Awu, into engiyithandayo-ke ngobuchwepheshe nalamathuluzi esinawo njengamanje, awu, sinamakhalenda, kube ney'khumbuzi lezi esethi ama-reminder, angithi? Ngakho-ke asuyayibeka ukuthi hhayi, nanti igoli lami engifuna ukuzilifeza ngesikhathi esingaka, ubese le nto uyicupha ibe i-reminder ukuthi njalo ekhalendeni lakho mhlampe, mhlampe singathi emva kwey'nsuku eziwu-two nje njalo lifike nje lifike nje likhala lithi hhayi bo, phela wemfo ka banibani, khumbula ukuthi unale nto ekanje ekumele uyenze. So ngaleyo ndlela leyo, ukhona uyakwazi ukuy'threkha nawe ukuthi hhayi bo, nansi inqubekela, ngiyayenza noma angiyenzi na.

Hawu, phela lezinkundla lezi iy'nkundla lezi zokuxhumana sezenze izinto zabalula nje kakhulu. Indlela ezenza izinto zabalula ngakhona ukuthi nanoma ngabe ukuphi emhlabeni ulwazi lusheshe lifike kuwena, ulwazi nje lifika kalula ngoba phela iskakhulukazi iy'nkundla lezi zikomakhalekhukhwini laba esibasebenzisayo. So inanoma ikuphi, nanoma ingasiphi isikhathi lezi ndaba oy'funayo uy'thola nje ngokukhulu ukushesha. So hhayi, iy'nkundla zokuxhumana zidlala nje elikhulu iqhaza.

Hhawu, kanti-ke mina ngiwumuntu osabalele engqondweni ngomculo. Kodwa phela-ke ngoba ngowasethekwini, hhawu, umbuzo olula kakhulu lona siwudlalela nje igqomu, igqomu ngaso sonke isikhathi, ngaleyo ndlela wonke umuntu uyobe edansa wonke umuntu uyobe encebeleka nanoma ngabe uhleli phansi igqomu lithi sukuma la ohleli khona. Akuwona umculo ongenza ukuthi unyakazise unyawo kuphela, cha, ngoba ukhala ngaphakathi ungena enhliziyweni, ungena emthambeni nawe uy'gcine nje usuy'bona ngempela upilingana into ongayazi.

Awu, phela angithi ngizokwenza nje isibonelo ngokuthi bebethi mabefuna asithi bafuna nje into elula. Hawu, wengane sizobe senzela umcimbi la yikhaya, awuhambe uyotshela uMaSibiya, utholukuthi uMaSibiya uhlala le kude. So, ingane manje kumele iqale ilindwe, iye esikoleni uma ibuya esikoleni ila khona iyoqala khona ukuhambisa umlayezo. Nakhona kutholakale ukuthi mhlampe uMaSibiya akekho ngisho ukuba khona umyalezo kumele ushiywe endlini umaSibuya kumele alinde naye abuye mhlampe umyalezo loyo uyoze awuthole emva kosuku or emva kwey'nsuku kanti leyonto into ebey'dingeka njengamanje. So, omakhalekhukhwini or Ifoni leyokuqala eyafika yenza izinto zibe lula. Umyalezo obufika ey'nsukwini ezimbili, usufika ngamaminishana nje manje kumuntu or ngaleso sikhathi wawusufika ngamaminishana.